Ke ditlamelwana tsa go tshwana le bo guava, ke ditlamelwana tsa go thusa malwetsi a sukiri le malwetse a di-high blood mo bagolong ba rona.

Ee, go botoka gore bagodi ba ye kwa ntlong tlhokomelong ya bagodi ka gonne ba ke bana, ba bolaiwa le dinokwane di a ba tsenela go botlhokwa gore ba ye koo ba o kry-a tshireletso e tokafatseng.

Ke gore tota tota bagodi ba rata setso sa bona, gore ga ba ka tlogela malapa a bona dilo tsa bona di tla sa la di senyega.

Re tshwanetse re sale setso sa rena morago ke ka moo, re tshwanetse re tlhokomele batsofe ka tsela e e siameng.

Ee, lelapa le setšhaba ke matshwanedi gore ba kgone go tlhokomela batsofe ba rona, ka gore ke bona bao ba re tlhokomelang, bao ba re godisetseng gore fitlhe mo re leng mo teng. Ga gona pharologano go ya ka setso, batsofe ba rona ba rata setso sa bone.

Ke madi a phenšene le dijo le dikobo.

Ke Mathibestat old age, le old age ke tsona tse ke bonang tlhokomelo mo bagoding di siametse bagodi le tshwaro e le tshwaro e ntle.

Go ka tokafala fa ba ka okediwa madi a pension.

E a ba ama ka gonne madi a pension-e a mannye go ka lekana dilo, ka gore dilo mo malatsing a gona jaanong di nameletse dilo di a tura.

Fa re tshwanetse rena re ba tlhokomele gore ba kry-a bjang phenšene ya bona, re kope mmuso gore a tle a tsenelele thata mo batsofeng go amogela phenšene ya bona le go okediwa phenšene ya bona gore ba tle ba kgone go fitlhelela tseo ba di tlhokang.

Phenšene e tlhokomela batsofe thata e ba ama thata mo e leng gore fa ba kula ba tshwanetse ba dipetlele, go tla tlhokega dikoloi go tla tlhokega dilo di le dintsi le tsone dijo.

Motho o amogela pension a na le dingwaga di le sixty, ka gonne go feta moo ke bonus ya bophelo.

Gore batsofe ba kgona go ya dipetlele ke mmuso o ka romela dikoloi tsa mmuso, di-ambulance go lata batsofe go ba isa kwa dipetlele le go ya go ba lata.

Ka go romela badiri ba ba dirang kwa ditleliniking kwa malapeng a bona go ya go ba tsosetsa le gore go ba naya melemo, le go ya go ba tlhokomela, go ba tlhapisiwa, go ba naya yone melemo le dijo gore ba kgone go sireletsaga ka gore ke batsofe ba ba sa kgoneng go iterela.

Go botlhokwa go tsamaya ditleliniking ka gonne ga go na madi, ditleliniki di tsona di kgakala.

Ke ke bolwetse ba mokgotlhwane.

E nna mathata ka gonne ba tlhoka le dipalangwa.

Balwetse ba tshwanetse go seka gwa tlhokega melemo ka gonne ba tla boela, ba boela fatshe ba lwala gape.

Batho ba na le dikgala go ya kwa tleliniking go ka kry-a pholo, ke go tshaba maikarabelo a bone.

Gore ba seka tlhagelwa ke bothata, molwetse a seka a tlhokofala a kry-e thuso ka pele a seka a tlhokofalela ko tleliniking. A kgona go thusega e sale ka nako.

Ba lemogile gore batho ba tlhoka thuso ka gobane gona dilo tse dintsi tse di diragalang mo gare ga bosigo, le fa o le motho o ka kgona go lwala mo gare ga bosigo mme ba tlhoka thuso. Ke ka moo he ba reng tleliniki e bereka bosigo botlhe.

Ka go oketsa meriana mo tleliniking gore balwetse ba kgone go fola.

Balwetse ba kgona go kry-a melemo ya bona ka bonako, ba kgona go nwa le metsi a mantsi, ba kgone go fitlhelela ba se eme nako e telele mo moleng.

Go nne batho re lwala rotlhe ga gore o kwa motseselegaeng or-e motsesetoropong re phela ka malwetse.

Ke go oketsa baoki.

Re leboga re lebogela tirisano mmogo ya lena ka mokgwa le re tshwarang ka teng ka mokgwa o re tlhokometseng ka teng le tlhokometseng maphelo a rona. Re a leboga baoki ba rona ba e leng la re pholosa ya ka matsatsi a botlhe.

O lemoga ka go phela o dikologa o sa ikutlwe pila o felelwa ke maatla, o tshwanetse o tseya dikgato tsa o ya kwa tleliniking o yang go bona mooki a go check-e.

Motho a ka feleletsa ba latlhegetswe ke tlhaloganyo, puso e ka dira sentle go otlhaya batho ba ba dirang tse dimpe ba otlhaiwa ka isiwa tronkong.

Ba ka bua le bona gore ba kgone go tlhagelela mo bathong, batho ba kgone go itse seemo se ba leng mo sone ba kgone go tlhaloganya.

Di-ambulance di siametse mo ditleliniking le mo maokelong a leng gaufi le rona, gore di kgona go potlakisa balwetse. Go tshwanetse go oketsiwa di-ambulance mo ditleliniking le maokelo.

Ko ditoropong ke ko go leng batho ba bantsi, dikgwetlho tsa ko ditoropong ke gore go dirisiwa madi a mantsi go duela.

Ke go founela kwa bookelong kgotsa kwa ditleliniking ka bonako, ke founela ambulance. Mosola wa ambulance ke gore o late motho ka bonako molwetsi kgotsa kwa dikotsing ka bonako o siananisetse kwa dipetlele o kgona go kry-a pholo.